Mo Setswaneng re apara makgabe le diaparo tsa matlalo re apara makgabe gona jaanong go fetogile thata ka gonne batho ga ba sa rata go di apara.

Ee o ka apariwa ka gobane motho mongwe le mongwe o ipela ka setso sa gagwe, o ka o apara gongwe le gongwe.

Moaparo wa Mapedi ke o rata ka gonne o nale mebala e e farologaneng e mentle.

Ke nagana ke tsone tsewa gonne ba di apara ba kgona go di apara ba ya meletlong ko go na leng batho ba bantsi teng ko go na leng batho ba borre teng, ke nagana ke yone e dirang gore bana ba segompieno ba bone gole sentle gore ba apare dilo tse dinyenyane.

Nako nngwe di bontsha ka mebala bala mebala e e farologaneng ke one e o kgonang go bona gore motho yo ke moTswana sebaga se ke sa baTswana sebaga se ke tsa Basotho di bontsha le ka mokgwa o di dirilweng ka teng mebala le ka mokgwa o di dirilweng ka teng.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara diaparo tse di khurumetsa mangwele a rwale mo tlhogong a beele selo mo magetleng, gore a di apara ke ga a bontsha tlotlo ko a nyetsweng teng a bontsha le gore o tlile go ba tlhokomela a apare sentle.

Diaparo tsa Setswana bontsi ba tsone ba di dira ka matlalo a diphologolo, se ke se itseng tse ke makgabe.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi le diaparo tsa setso ke dilo tse di tshwanang setso ke sone se se bontshang gore mosadi tota-tota o tshwanetse a apare jang.

Ke akanya gore ke dilo tse pedi tse di farologaneng ka gonne diaparo tsa setso le diaparo tsa segompieno ga di tshwane gotlhelele.

Go bontsha ka mokgwa mosadi ditsela tse di farologaneng di bontsha ka mokgwa o basadi ba tshwanetse go apara ka teng.

Ke nagana gore e leka e tlhalosa fela selo se se siameng o kgona gore re nou jaana segompieno dilo di change-ile go na le di basadi ba aparang diaparo tsa bana go nale banna ba apara di diaparo tsa basadi, yanong ke bona e le selo se se siameng, ka gobane segompieno ke nako e le ya gore motho o mongwe le o mongwe o nne le tetla ya go dira se se se batlang.

Eile ya ba sa ba ame sentle ka gonne matsatsing a segompieno go nale basadi ba ba aparang diaparo tsa banna jaanong economy, ke bona e kare ke yone e ile ira phoso e tona fao ya fa motho wa mosadi tetla ya gore le ene o ka kgona go apara diaparo tsa banna.

Ke bona ba sa di tsenye sentle mo di fashion-e a segompieno mo setsong ka gonne seaparo sa setso e tshwanetse e le seaparo sa setso se le fela jalo ga di a tshwanela go kopanyiwa le dilo tse dingwe.

Di bontsha gore motho wa mosadi o tshwanetse a tshwariwe sentle, di bontsha le gore motho wa mosadi ke motho yo o montle tota, gape le diaparo sengwe le sengwe.

Ne e dirisa gore e bontshe motho yo mongwe le yo mongwe gore o tshwanetse go apara diaparo tse feng o tshwanetse go sa apare diaparo tse feng.

Selo se se tla bakang dikgoka ke gore fashion-e ya segompieno le setso ga di kopane gotlhelele, ka gonne feshion-e ya segompieno batho ba apara dilo tsa mefuta futa e e farologaneng thata, gongwe basadi ba bangwe ba tlabe ba apere dingwe tse di ba tshwereng thata mme setso sone se share mosadi o tshwanetse go apara dilo tse di ntseng jalo so e baka kgotlhang e.

Ka nako ya meletlo mo lefelong le ke nnang mo go lone go apariwa di dishweshwe dituku dilo tse di beiwang mo magetleng.

Di bontsha hisitori ka gore di bontsha the way di bontsha mokgwa o go ne go phediwa ka one le mokgwa o no go apariwa ka one bogolo.

Seya batho ya basadi ya setso le dituku le mesese ya bone ya mebala e ntsho le bosweu.

Ke diaparo tsa Sesotho ke tsone tse di apariwang thata mo lefelong le ke dulang mo go lone.

Batho ba basadi ba apara makgabe, banna ba ba apara di diaparo seo se kareng ba ba apara tsa matlalo.

Motho o opelwang dipina tsa setso jaanong yo ke mo ratang thata ke Mma Ausi, gonne o dipina tse a di opelwang wa utlwe di kgona go tsamaelana le seemo se se mo go tsone sale di ba le tharabololo.

Dipina tse e reng ga di opelwa ka setso di opela tsa setso ke pina e reng ya kulenyane le ya Mma Ausi, ya pagama o bontshe gore le nna ke nyetswe, batho ba ba itumela tota ka gonne.

Mmino wa setso le botaki ke dilo tse di maatla tse di bontshang le go boloka setso le hisitori ya setšhaba, di fetisiwa ka go ruta go a neela le go bontsha mo meletlong, di bolokwa ka tsela ya mephato ya diphuthelelo mafapha a setso le ka tsa thekenoloji.